Balulekwe ngendlela yokuziphatha njengabantwana abasakhula. Balulekwe ngobubona, bakwazi ukuzigqaja ngobubona. Bangabi nokuzenyeza. Noma ngabe kuthiwa umuntu ungowesifazane, ngabe kuthiwa umuntu ungowesilisa, noma ngabe kuthiwa ukhetha ukuba uhlobo luni, njengoba sesinezinhlobo ezahlukene nje namhlanje kwabesilisa nabesifazane. Ukuze khona kuzothi uma kukhulunywa umuntu engezosheshe abe nokunyela. Ngoba uma engazazi ukuthi ungubani, engakwazi ngokuziqhenya ngobungaye. Uzonyeliswa inoma yini eshiwoyo noma ingabhekisiwe kuyena.

UPalesa wayenenkinga ngalolu suku olukhethekile. Enenkinga eyayimuphazamisile emphefumulweni wakhe. Wayikhuluma nomngani wakhe, umngani wamucebisa ukuthi akatshele uthishela ukuthi angeke akwazi ukungena emanzini abhukude ngenxa yale nkinga abhekene nayo emuphazamisa umphefumulo. UPalesa wathi, hhayi uzozama uzobona kuzokwenzeka. Kepha uthe uma esephakathi, wahluleka, othishala, ababonanga ukuthi uPalesa uyahluleka. Ilapho-ke okwenzeka khona lesi sigameko sokuthi acishe emuke.

I-inthanethi inamagemu amaningi ehlukahlukene. Abafundi babafana bayakwazi ukuthi badlale amagemu ey'moto. Amanye amagemu okuyikhanda iy'moto, amanye abakhombisa ukuthi zakhiwa kanjani iy'moto. Amanye amagemu amakhompuyutha, ukuthi amakhompuyutha afakwa kanjani kusukela ekuqaleni mawuyivulile uyilungisa kanjani. Amagemu amaningi ahlukahlukene abalungele kakhulu abafundi, ngoba namantombazane anamagemu aqondene nawo futhi. Lokho kuyabasiza ukuthi bakwazi ukuthi bakhethe imikhakha abangakwazi ukuthi bagcine sebeyithathile uma sebekhulile ngokubona ukuthi yini abayithandayo kuwona lamagemu amakhompuyutha.

Qembu lami engilithanda kakhulu i-Sundowns. I-Sundowns inabadlali abahlukahlukene abanesiphiwo sokudlala ibhola, futhi banobuchwepheshe obuphambili ekudlaleni ibhola. Isikhathi esiningi bayakwazi ukuthi bawine. Nakuba kwenzeka-ke kwesinye isikhathi ukuthi bangawuwini umdlalo wabo, uma bebhekene nelinye iqembu elinobuchwepheshe obulingana nobabo, noma owudlulayo kubona. Kepha ngilithanda kakhulu iqembu lami.

Othisha kumele babaqinisekise abazali ukuthi lokhu abakwenzayo abakwenzeli nje isikole kepha benzela nabantwana babo ukuthi babacije, njengoba sebezophuma esikoleni samabanga aphezulu baye kofunda emanyuvesi nasemakolishi. Lokho kuzobacija ekutheni bamelane nento abazoyifica phambili, kungathi befika laphaya kuyima beqala ukufunda ngayo lento. Kungcono uma beyiqala lapha esikoleni, bathi befika laphaya sebekulungele ukuthi babhekane nalokhu ukufunda ngayo i-eSports. Nokuthi le-eSport le, njengoba yenziwa ngekhompuyutha, umsebenzi wekhompuyutha muningi ongatholwa abafundi uma sebephumile kwakhona la esikoleni abanye bengakwazanga ukuthi hlampe badlulele emayunivesithi. Bangakwazi ukuthi baziphilise ngayo imisebenzi yekhompuyutha.

Umfundi kungangcono ukuthi akwazi ukubhalansisa isikole nomsebenzi wakhe. Lokho kungasho ukuthi emsebenzini wakhe kumele ukuthi athathe umthamo omncane womsebenzi, kube yiwona azama ukuwenza usuku nosuku. Angathathi umthamo wezinsuku ey'ningi azame ukuwuhlohla emqondweni, ngoba lokho kuzomuphazamisa kumenze abe nengcindezi. Kungcono ngosuku olulodwa azinikeze isikhathi esanele, nesikhathi esithize ukuthi uzothatha hlampe amahora amabili kuphela ezama ukuthi agcine lokhu akugcinayo emqondweni wakhe wokusakaza. Bese amanye amahora amaningi awagxilise emsebenzini wesikole. Lokho kuzomsiza ukuthi angabi nengcindezi aphinde azinike nesikhathi esanele sokuphumula. Ngoba naso sibalulekile kakhulu kuyena njengomfundi.